Into ebangela abantu abadala bangayofumana, bathandabuze ukufumana unyango luhlobo ababekhule besenza ngalo. Ngoku uhlobo olwenza ngoku alusafani nohlobo ebebeqhele ukwenza ngalo besakhula. Kukwaphinde nengcinizelo yezoqoqosho unyango ngoku kwiindawo ezinye iindawo lufumaneka ngemali. Uyakwazi uthi utyelele ekliniki ulifumane kodwa kufumaniseke ukuba kunamayeza angafumanekiyo kwiikliniki zikarhulumente ekumele kufuneka uyowathenga, ube umntu engenayo imali yokuthenga amayeza. Ngako ke, thina silulutsha sinexanduva lokufundisa abantu abadala ngohlobo ngoku umhlaba oguquke ngakho bazokwazi ukufumana unyango.

Njengentombi ndiza kwenza amalungiselelo acwangcisiweyo ukuqinisekisa ukuba ubawo ufumana unyameko olufaneleyo ngaphandle kokulala isidima sakhe. Ukuthetha nosapho kunye nabongikazi ndingathatha isigqibo sokuxoxa nosapho ukuze siziswe sikhululekile kwaye ndicacise ukuba ubawo ufuna uncedo. Ndingakhangela abongikazi abalolonge kakuhle ukunika unyameko lwabafo abangugileyo. Ukutshintsha ikhaya ukuba lilifanele, ukuqwalasela isidlo sakhe, ukuxhasa imisebenzi yakhe, ndingamkhuthaza ukuba ahlale esenza izinto azithandayo.

Okokuqala, ndingamthengela isingxobo samayeza esinesikhangeloko zeentsuku zeveki, ndingafakela amayeza akhe kwisikhangaleko ngasinye ukuze aqinisekise ukuba uyawathatha ngexesha elifanelekileyo. Okwesibini, ndingamenzela isikhumbuzi sekhaya, eyenza ukuba akhumbule ukuba amayeza akhe kufuneka ewathathe nini na. Owesithathu, ndingaxoxa nosapho lwakhe, ndicacise indlela ekufuneke benze ngayo ukuze bakwazi ukumkhumbuza ngamayeza akhe kufuneka awathathe nini na. Okwesine, ndingabhala phantsi amayeza nexesha lokuwathatha.

Mama, ndiyabulela kakhulu ngothetha nam ngale nto. Ndiyayiva intlungu yakho kwaye ndiyayibona into oyibonayo ngofuna uhlala kwikhaya labantu abadala, ndingathanda ukuxoxa nawe ngale ngxaki ndicacise into endiyibonayo. Amakhaya abantu abadala afanelekile ukudibana nabantu, uncedo lwezempilo. Amakhaya, nangona amakhaya abantu abadala iinto ezithile ezintle. Kukho iingxaki ezininzi unokujongana nazo, ukuba wedwa, imali, ukuhlala ukude nawe. Mama, ndingathanda ukwenza konke okusemandleni am ukuze uhlale nam ekhaya, ndingathanda ukuba uhlale nam ukuze ndikwazi ukunika uncedo olwaneleyo kwaye ungafuni ukuhlala wedwa. Ndicinga ukuba ukuhlala nam ekhaya nabazukulwana kokwenza intliziyo yomelele.

Isigqibo sokuthatha abazali abakhulile ubase kwikhaya labadala zinokuba nzima kakhulu kwaye abantu abahlala bathandabuze oku. Nazi izizathu, isizathu semali, iindleko ephezulu, ingxaki yelifa, iingxaki zentetho nezentlalo, ubundlongondlongo, ukuziva unetyala, ukungcwaliswa benkolo, imingeni yokwenyani, ukusetyenziswa kwexesha ingxaki zonyango. Nangona kunzima ukwenza isigqibo, kunzima kakhulu ukunyamezela umzali odinga unyango. Iingxaki zokuthatha isigqibo zinokuba nzima kakhulu kwaye kungangcono ukuba abantwana bathethe ngale nto kunye nosapho.

Loo nto ayikho into elungileyo xa ujonga utatomncinci sele engumntu omdala kwaye ingaba yingxaki ukuba imali yakhe ayisebenzise ubutywala kuphela. Okokuqala, ndithetha notatomncinci ngaphandle ngoku phandle kwaye ndicacise ukuba imali yakhe kufuneka isetyenziswe ngendlela efanelekileyo. Ndingamcacisela ukuba utywala kusenokubangela iingxaki zezifo iswekile, ukongeza utywala ingxaki yentlalo, umzekelo ukulwa nabantu. Ukwenza icebo lokuphila ngemali, ndingafaka kwicebo lokuphila ngemali kwaye ndingamcacisela ukuba imali yakhe kufuneka isetyenziswe ngendlela efanelekileyo. Ndingamcela ukuba enze uluhlu lwezinto efuneka ezithengile, umzekelo ukutya okunezakha mzimba, amayeza iindleko zokuhamba kunye nezinye nezinye.